Nka mo eletsa ka hore a ka nka eme rea metsi ya twenty litre, mme a kopanye bicarbonate of soda le letswai le tswekere e brown. A di kopanye ka metsing, a di behe bosiu kaofela, ka letsatsi le latelang a nwesetse dijalo tsa hae hoseng le mantsibuya. Ka ho etsa jwalo, dijalo tsa hae di tla ba ntle, di be tala. Ka ho sebedisa motswako ona dikokonyana di a fela.

Ke ile polasing ka mo fumana rapolasi, ka re ho yena rapolasi ke ne ke tlo kadima dipere tsa hao hobane ke na le meroho eo ke batlang ho e rekisa. Jwale ke nahana hore ha ke nka dipere tsena tsa hao, ke lo etsa kariki, kariki eo ke lo tshela meroho eo ke lo e rekisang.

Ha le le sehlopha sa batho ba ka bang bahlano, le na le mohlomong serapana sa ho jala. Le tlameha ho kena menyako e fapafapaneng hore le fumane sponsor-a se tla le sponsor-a ka dipeo le dintho tsa ho sebetsa moo serapeng sa lona sa dijalo tsa lona. Dijalo tsa lona ha di hodile, le ya kgona ho di rekisa le fumane tjhelete.

Ke nahana hore lefatshe ha le ikemetse ka thoko ke ntho e ntle haholo, hobane le leholo o kgona ho jala dijalo tse ngata ka mefuta. Ka boholo bo ba lona le ka moo ho tla beng ho lemiwe ka teng, le batho ba tla tseba hore lefatsheng leo ke moo ho lengwang teng. Ho ya ka moo temo e tlabeng e le kgolo ka teng, le mabenkele a maholo a tla kgona ho tla ka dilori tsa bona tse kgolo ho tla batla di-vegetable moo, ka lebaka la botle bo leng moo ba temo.

Re a bona masimong a mangata ho se ho sebetsa metjhini e kotulang. Metjhini e nketse batho mesebetsi hobane e sebetsa ka potlako ho feta batho. Ba bang ba batho ba fetetse mesebetsing e meng, jwalo ka mesebetsi ya difemeng. Ho molemo batho ba ithute mesebetsi e amanang le technology.

Ho hlaya ha serame kapa pula pele rea kotula ho baka tshenyehelo. Re lokela ho latela ditsebiso tsa boema ba lehodimo tsatsi le letsatsi, ha re bona pula e atametse re ka eketsa palo ya basebetsi kapa ra sebetsa ka dihora tse telele ho potlakisa mosebetsi. Sebaka sa polokeho se ka hlatswa ka pele haeba kotulo e atleha, dijalo di ka senyeha ha eba di sa bolokeha hantle.

Ke ka batla sehlopha se seng se ka qalang ho etsa mosebetsi ka matsoho. R le hore mosebetsi o se ke wa ema ka ho felletseng, ke ka hira batho ba bang tikolohong ho etsa mosebetsi e neng e etswa ke metjhini. Sena se thusa ho boloka mosebetsi o ntseng o tswela pele, sena se thusa setjhaba ka monyetla ya mesebetsi.

Ke dintho tse ntjha tsa ho lema ke di-drome tsa temo. Ka di-drome re kgona ho bona dimela kaofela ka metsotso e seng mekae, ka yona re kgona ho bona dijalo hore di hola jwang, le hore dipompo tse nosetsang dijalo di nosetsa hantle na.

Ho netefatsa hore basebetsi ba dipolasi ba fumana tsa semolao tse kang matsatsi a phomolo, ho lefa mosebetsi wa bona ka ho lekana, ho ba le ditokelo tse nepahetseng tsa mesebetsi ya bona. Ka kakaretso ho hlokahala hore basebetsi ba dipolasing ba be le tlhokomelo e nepahetseng, ho ba thusa ho hlola mathata le ho ba le bophelo bo botle.

Malome a ka qala ka ho etsa kopo ya tjhelete bankeng, ka ho etsa jwalo, a ka kgona ho qala kgwebo. Kapa a ka qala dikamano le baemedi ba bang ba e leng kgale ba le kgwebong tsena, kapa le baemedi ba bang ba hlwahlwa. Ka tshehetso ena malome a ka kgona ho thola thuso ya ho qala ho haha kgwebo, e leng ya hae ya dikgomo tsa nama.

Ha o le sehwai sa polasi e nyane, ho bohlokwa ho hlokomela hore terata e sebedisitsweng ho arolwa dipolasi tse fapaneng le ho sireletsa polasi ya hao, ho diphoofolo le batho ba senang tumello. Ho ntjhafatsa terata selemong ka nako ya ho etsa lethathama le sebopeho le ho boloka polasi. Ho ntjhafatsa terata ka dipopeho tsa maemo a sejwalejwale.

Ho rala jeme e ho hloka tsebo ya moralo le ho kgetha thepa e nepahetseng. Ho etsa ho motho ka mong, ho na le menyetla e mengata o ka etsa jeme e nepahetseng, ho latela boholo le takatso tsa batho. O ka boela wa etsa motswako wa jeme ho etsa brandy, o ka etsa jeme ya brandy e ikgethileng le ho sebedisa lebitso la hao la mabenkele. E le seo se ka thusa haholo ho theha lebitso le tshepahalang.

Ka hlompho le boikokobetso, baholo ba ka, e seng hore ke ya le nyatsa kapa hona ho letela. Ha ke ya hlokomela hore dipampiri ha di ya fella. Ke ka hoo, ke ikokobetsang ho lona baholo ba ka, ke ne ke kopa hore le lokolle lorry ya ka hore ke tsebe ho yo lokisa dipampiri.

Ha ke lokisa mobu wa ka, ke tlo qala ka ho nosetsa, e be ke ya peta mo ke nweseditse itseng teng. Mohlomong nka etsa jwalo ka matsatsi a mabedi ho isa ho ya mararo hore mobu wa ka o kopane hantle, pele ke kenya mohlomong ha e le hore ke na le fertiliser, ke kenye mobung wa ka, ke pete hape moo hore fertiliser e kopane le mobu. Ka ho etsa jwalo, mobu ha o kopane le fertiliser, o ba motle haholo.